Ditlhwatlhwa tsa kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka mokgwa o e leng goreng ga o a siama tota ka gonne fa ditlhwatlhwa tsa data di le kwa godimo batlhokatiro ba palelwa ke go kena inthanete ba lebelele mebereko ba apply-e online ka ntlha ya data le go godisa kitso ya go batla mebereko.

Nna ke dirisa rain e tla e na le router le di sim card tse pedi mme yona ke e patela kgwedi le kgwedi e tsaya sebaka ka ntlha ya gore ke inthanete e e sa feleng, ke tlhopile yona ka gonne ga e mphe bothata le fa dipula di na inthanete ya teng ya tshwara ga e latlhe.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke makgolo a ma thataro le masome a mabedi le botlhano mme ke e dirisa kgwedi e yotlhe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore a ka kgona efeng ebile a ka e berekisa sebaka se se kana kanang.

Data ya four gig e ka ntumedisa thata ebile nka e dirisa kgwedi yotlhe ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi la mathomo la kgwedi e nngwe le nngwe.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e fetotse tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka gonne e dira gore go keneng inthanete go be bonako, e be bonako thata e kgone le go connect-a di-device tse dintsi ka nako e nngwe le gore e kaonafatsa streaming le go bereka ka phone.

Go kenyeng data mo mogaleng wa gao o tlo ya ka network e o e berekisang network e nngwe le e nngwe e na le dinomoro tse tshwanetseng o di tobetsa gore o kgone go kry-a data.

Fa data ya me e ka fela ka bonako nka reka e nngwe fa ke na le madi empa ga ke sena madi gore ke boloke data yame ke gore ke sa kena mo dilong tse di seng botlhokwa mo inthanete.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa mme ke fetolele gore e nne data ke dira se ka gonne fa o reka mowa o kry-a mowa wa mahala mo go dimo ga o rekileng le ge e le gore o tlabe o change-tse mowa o to data ke se ke se ratang ka go reka mowa mme gore re boloke madi a rona gore re sa reka kgapetsakgapetsa ke gore re dirise data ya rona sentle re sa nna re data mo difounung tsa rona.

Ee, o ka kgona go aroganya e o naleng yona le ena empa seo se tlaya ka gore o berekisa network e feng le ena o berekisa e feng, fa e le gore di network e tsa lona di a o ka kgona go mo aroganyetsa ka go dial-a dinomoro tse di dirileng gore a tle ke kgone go romela E mail-e.